Tipulatifomo letinene to hlalela eSports ku nga va YouTube gaming, kumbe Facebook gaming, kumbe online.

Ndzi nga antswisa swikili swa mina hi ku tshama ndzi karhi ndzi practice-a masiku hinkwawo. Na ku va ndzi languta van'wana va vona lava va nga le henhla hi mitlangu leyi ya ku phikizana eka inthanete. Ndzi vona leswaku vona va endlisa ku yini, naswona ndzi dyondza eka vona.

Yi nge vi ntlangu lowukulu hikuva i ntlangu lowu endliwaka online, naswona a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku fikelela kumbe ku tiva hi wona.

Ndzi nga va hlamula hi ndlela leyi. Ndzi nga va tsalela leswaku mina a ndzi na nandzu naswona, ndzo hehliwa hi swilo swo ka ndzi nga swi tivi. Magoza lawa ndzi nga ma tekaka i ku va ndzi endla contract na vinyi va ntlangu lowu ka inthanete, ndzi va rhumela swilo swa mina hinkwaswo ku kombisa leswaku a ndzi na nandzu naswona a ndzi vanga na vukanganyisi.

Va khansela kumbe ku block-a vanhu lava va tirhisaka ntlangu wa vona hi ndlela yo biha. Naswona va va pfalela leswaku va kota ku endla akhawunti yin'wani hi vuntshwa.

Ndzi nga wu endla bindzu hi ku va ndzi xavisa swilo leswi ndzi swi rhungiwaka hi vuhungasi, ndzi ta kota ku endla mali.

Ndzi avanyisa minkarhi, ndzi va na nkarhi wo endla ntirho wa mina wa nkarhi hinkwawo. Ndzi tlhela ndzi va na nkarhi ri wu endla ntirho wa mina wo hungasa lowu ndzi nga hundzula bindzu. Ndzi nga hlanganisi swilo hinkwaswo ndhawu yin'we.

Tipulatifomo to fana na Facebook, Instagram, Twitter na YouTube ku katsa na WhatsApp.

A endla xinavetiso lexi nga ta koka mahlo ya vanhu naswona a navetisa hinkwako ka inthanete. Naswona a vulavula na vanhu, a tlhela a endla leswaku a komba vanhu swilo leswi a swi xavisaka.

A nga teka ti-photo ta swilo leswi a swi xavisaka, a veka ka ti inthanete hi ku hambanahambana ka tona. Kumbe a famba a karhi a xavisa laha a fambaka kona a komba vanhu swilo va kota ku xava swilo leswi va swi vonaka.

Suzan a nga endla xinavetiso a famba a haxa hinkwako leswaku vanhu lava va nga na mitlangu wa swi vona va kota ku xava makhekhe ma yena kumbe magwinya ma yena yo nandzika.

A nga endla page-i ra YouTube, a hamba a ti-record-a karhi a dyondzisa kumbe ku endla life eka Facebook. Laha a nga ta va a karhi a dyondzisa swichudeni swi karhi swi n'wi vona leswaku swi ta tlhela swi kota ku rhamba na van'wana vana va kota ku n'wi hlalela a karhi a dyondzisa.

Anga xavisa ka website, kumbe ka website, kumbe a ti endlela website ya yena hi yexe laha vanhu va nga ta nghena va xava kona. Kumbe a xavisa hi Facebook.

A nga navetisa bindzu ra yena ka Facebook, kumbe eka WhatsApp, kumbe a endla xinavetiso a famba a karhi a phakela vanhu.

Ti tirhisana hi ndlela leyi, ti-brand-i ta swi kota ku va nyika swilo leswi va swi xavisaka leswaku va kota ku va navetisela eka internet. Ku fana na le ka Facebook, Twitter, Instagram na kun'wana na kun'wana ku ri va ta kota ku kuma ti-customer leti ti nga ta xava swilo swa vona.

Makhombo lawa vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete, i ku va va scam-iwa. Ku scam-iwa hi loko vanhu vo karhi va hetelela va kuma vuxokoxoko byo karhi hi wena. Vuxokoxoko lebyi byi nga va byi ri bya nkoka ngopfu, byi nga ta veka vutomi bya wena ekhombyeni.

Ina ndzi nga pfumela hikuva loko ku ri vatlangikuloni lava a va tivaka, a swi olovi leswaku va n'wi endla swilo swo biha kumbe va kuma vuxokoxoko hi yena va hetelela va n'wi veka enghozini.

Ndzi nga teka magoza yo tshama ndzi karhi ndzi languta swilo leswi a swi endlaka endzeni ka riqingho kumbe eka foyini ya yena. Ndzi tlhela ndzi endla leswaku swilo swo karhi a nga koti ku swi fikelela kwalahaya ka foyini ya yena. Ndzi tlhela ndzi tiyisisa leswaku a nga ti nyiketi nkarhi wa ku tshama a karhi a tirhisa foni hi ndlela yo ka yi nga tshamisekanga hi ku swi ta veka vutomi bya yena enghozini.

U fanele ku endla mitlangu yin'wana hikuva ku tshamela ku tlanga mitlangu leyi minkarhi hinkwawo, swi ta endla leswaku u nga ha koti ku xiyaxiya kumbe ku focus-a ka swilo swin'wanyana handle ka yona mitlangu leyi ya le ndzeni ka tikhompyuta na le ka riqingho. U nge he vi na vutomi byin'wani ehandle. Vutomi bya wena byi ta helela kona kwalaya ka riqingho.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikokwalaho ko vana va masiku lawa va tirhisa ngopfu thekinoloji na tifoyini. A va ha ri na ku rhandza kumbe ku navela eka swilo swo fana na migaringo na ku tshama na vakokwana wa vona, va va yingisela va karhi va garinga.

Hikuva vana va masiku lawa va tekela ngopfu enhlokweni swilo swo fana na tifoni, a va ha ri na ku tsakela ku endla swilo leswi vana va khale a va endla swona. Naswona minkarhi ya masiku lawa a ya ha fani na khale, swilo swo tala swi cincile naswona vana va masiku lawa va hanya hi ndlela yo hambana ngopfu na lava khale.

Va nga tlanga tingedzo, kumbe ti-game-i, ti-board games. kumbe va tlanga khadi, kumbe va tlanga fulawuri laha va baka bolo va karhi va tsutsumatsutsuma va ya hala na hala.

Ndza ri seketela vonelo leri. Hikuva loko vana va tlanga hi wun'wewun'we a va swi koti ku hetelela va vumba vunghana. Naswona loko va tlanga mitlangu leyi hi swipanu va kota ku endla leswaku n'wana a kota ku va na leswi vitaniwaka self confidence. N'wana u hetelela a kota ku ku endla vulavurisi na vanghana na vana van'wanyana, ehandle ka vutomi bya yena a ri wexe.

Eka vaseketeri na valandzeleri va mina, ndzi te ku mi tiviseni hi vuhungasi. Vuhungasi lebyi i ti-board games. Ti-board games mi tlanga hi mitlawa hi mitlawa laha ku nga tlangaka na vana na vanhu lavakulu. Mi tlanga hi ku va mi tirhisa makhadi. Makhadi lawa ya va ya tsariwile swilo hi ku hambanahambana. Hinkwenu mi hlawula makhadi lawa mi heta mi vhumba ku mani u hlawule yini mani a nga hlawulanga yini.

Va nga tlanga bolo hikuva vana vo tala va rhandza bolo, kumbe va tlanga makarati na vana, kumbe va endla ti-game-i to karhi kumbe vuhungasi byo karhi endzeni ka yindlu. Laha va nga ta nghenelela na vana va tlanga swin'we na vanhu lavakulu.

Caster Semenya u fike ka xiyimo lexi hi ku va a nga lahleli thawula, a hamba a practice-a hi masiku hinkwawo. A tsutsuma a tlhela a ti byela leswaku yena i muhluri. Namunthla u na a timali hinkwato hi ku va a tsutsuma a siya vanhu vo tala laha misaveni.

Hi nga ya a gym kumbe hi hamba hi tsutsuma nampundzu ni namadyambu, hi tlhela hi hamba hi tlanga mitlangu yo karhi ya ti-games kumbe hi tlanga makhadi.